Go na le mefuta e e fapaneng ya merogo e re e jang go ya ka di lema go na le merogo e e leng gore o kgona go ja e apeilwe kana e sa apeiwa. Merogo e mentsi e na le dikotla tse di fapa-fapaneng tse e leng gore mmele wa motho wa di tlhoka le diporoteini tse e leng gore di a thusa ka kago ya mmele wa motho merogo eno e tlhoka gore e jewe tsatsi le letsatsi kana o e je matsatsi a a rileng mo bekeng o ka nna le mmele o itekanetseng o nonofileng o senang .

Go jala mofuta wa leungo kana sengwe se e leng gore ke tapole kana banana go jala ditapole ga go bokete o tlhoka fela go kry-a yona tapole e leng gore o ka e jala mo mmung e tla go ntshegetsang ditapole di le dingwe, mme o tlhoka gore o nne o ntse o nosetsa dijalo tsa gago tsatsi le letsatsi gore o kgone o bone pharologanyo mo go jaleng di tla gola mme di nonofe go ya ka mokgwa o di tlhokometseng ka teng.

Ga o jala ditamati, o tsaya peo ya ditamati, ga o sena yone o tsaya ditamati tse e leng gore di butswitseng thata, kana di senyegile o epa mosima, o tsaya ditamati tse o di tshela mo teng ga mosima o o wa khurumetsa ka mmu, fa o sena go khurumetsa o fapafatsa metsi go nosetsa dijalo tseo matsatsi ka go latelana o tla bona go tswa dijalo tse di tala, tse di tla dirang kala kana dikalana, tse di tla bo di tlhoga ditamati di le dinnye o tswelela o ntse o di nosetsa ditamati tseo, di tla bo di gola di nna ditala ga di elela go butswa di tlabe di tšhentšha mmala, mmala o fetoga o nna mo šhibidu.

Go jala rooibos-o o tsaya peo ya rooibos-o wa e polanta o e tsenya mo mmung o fitlhelela e tlhoga e nna setlhare se se na leng dikalana tse di tala tse tlebe e le rooibos-o, ga di sena di tlhoga, setlhare seo se gola ya tseiwa ya kotulwa bogologolo e ne e tsewa e kotulwa ebe e tsewa jalo ko tshimong, e diriwa diphatsana ba e phatsa ka selepe, e nna dipatsana tse dinnye, ga ba fetsa e tlebe yo omisiwa e be ba isila ka kika, ga e se na e silwa e tlebe yo omisiwa gape e be e tsewa e be e le gone o ka kgonang gore o dire teye.

Rooibos-o, bogologolo ga ne e diriwa e ne e jalwa ka peo e be gola e nna setlhare se se tala, ga e golele kwa godimo, e be setlhare seo se se tala seo se na le dikalana se tlabe se tsewa se kotulwa mo masimong e be e tsewa e be ba e phatsa ka sepe nna dipatsana ba e sega jalo ga ba fetsa e be ba e tsaya ba e omisa, ga e sena e oma e be e silwa ka kika ba e sila-ba e sila ga e se ne e silwa e be e adiwa gape, e omisiwa, go fitlhelela e oma e be e tsewa jalo, e tshelwa mo dikgetsaneng e nna teye yone rooibos-o e re e bonang gone jaanong, ebe o kanne wa e apaya, e nwa ka mokgwa o o batlang ka teng.

Balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng ke dikgwetlho tsa gore go tle ba go na le komelelo ya lefatshe pula e sa ne, ka jalo ga ba kgone gore ba ka ntsha rooibos-o e e nonofileng e leng gore ba tshwanetse go e ntsha ba lebagane le ke dikgwetlho tsa dilo tse di jang dijalo tla bo di ja, go diboko, go dibokwana, tse di tla mo tlhotlhwa bo diboko, motlhwa tla be di ja dijalo tseo kwa masimong. Mme ba ka kgona go di fenya ka go ka tshela dijalo tseo, ka dilo tse e leng gore di tla di thibela gore di seke di a ja le go nosetsa ka metsi a e leng gore a tlabe a tswa ko dithepeng.

Balemirui ba maungo ba lebagane ke tshenyo e leng gore e tla ka motho e leng dikgwetlo mo go bone jaaka ga baleme motho o tla be a tsena mo tshimong a utswa maungo. Sa bobedi, go tle bo go nna le ditshenekegi tse di tla be ja maungo ao pele ga a ka butswa, dinonyane e tlebe e tsena mo tshimong e ja matlhakore a maungo ao for a reng a butswa teng ka jalo ba a senyegelwa ke maungo a otlhelele ao.

Mo nakong e maungo a dirisiwa mo dilong di le dintsi a dirisiwa ke bakatisi mo di-poroteini shake tse ba di nwang, ba a dirisa Jalo maungo ba dira di-flavour-ra, di fapa-fapaneng e leng apole, e leng, a dirisiwa mo di sepeng go ka nkgaisa di sepa tseo, go ya ka maungo a o a ratang o ka kry-a go na le sesepa se se tlhapang, sa perekise go ya ka mefuta le mefuta, a dirisiwa mo ditlotsong tse e leng, gore di itlotsa ka tsone mo mmeleng jalo le jalo.

Dingwe tsa maungo a jalwang a e leng gore a jewa thata ebile batho ba itumelela ke bo legapu bo diperekisi, diapole, dimango, dinamune, di a tseiwa, go ntshiwa matute a teng go ka dira dino tse di nwang ka nako e ya letlhafula, le selemo, go tlabo go tsewa matute a bo magapu go diriwa dino a bo dinamune go dirwa dino tse di monate.

Merogo e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke dikhabetšhe, ke di-spinach-e, ditamati, maphutshi go gontsi ea farologana, ke merogo e dirisetswang a tseya dikotla mo go yone go aga mmele le go nna le mmele o tiileng, o nonofileng o e leng gore ga o tshabelelwe ke malwetse, mmele o e leng gore o nna ntse o katile ga o ikatisa, ga o sa ikatise ke merogo e e botlhokwa thata-thata-thata mo go rona jaaka batho.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona thata mo temothuong ka gonne ke dingwe tsa dilo tse e leng gore di dirisiwa tsatsi le letsatsi mo matlong le mo maphelong a batho go apeya go dira dijo tse e leng gore di nonofile ebile di aga mmele sentle, o e leng gore ga o kitla o tshabelelwe ke malwetse kana o nna bokoa jaaka motho a ntse a gola kana mo kgolong.